Kule meko akuyo ummelwane wam ndiyacinga ukuba uye wapenikha. Ngoko kungenzeka akakwazenga ukucinga kakuhle njengothabatha izinyathelo zofowunela iambulensi mhlawumbi nokuba aselise umntwana obisi olunintsi. Ngoko ke ndingamncedisa ummelwane ngokuselisa umntwana obisi olunintsi ndiphinde ndifowunele neambulensi ndicele uncedo, umntwana azokwazi ukubalekiselwa isibhedlele esikufutshane, afumane uncedo olufanelekileyo.

Molo, nomdade. Mntase, yhazi ndikhathazekile ngawe nomama ngesizathu sokuba ungafuni ukuya emtholampilo. Ayikulungelanga loo nto oyenzayo ingakumbi usana olukhula kuwe ngaphakathi esiswini. Uyadinga ukuhlola inkqubekelophambili yomntwana kwakunye nesimo sempilo somntwana, ngoba xa uhleli ekhaya awuzoyazi nokuba umntana usakhula ngendlela efanelekileyo na. And enye into eyenzekayo kukuba nje ungakwazi ufumana iipilisi ezizawuqinisa amathambo omntana. Kanjalo ke mntase kubaluleke kakhulu ukuba uye emtholampilo uyotshekisha isimo senkqubekela phambili yomntana. Ndiyacela, mntase.

Isisombululo endicinga ukuba ndingaza naso kube lula njengokhansela wendawo, ndingazisa ii-mobile clinics noba kukabini evekini, abantu bakwazi ukwahlulelana. Abanye xa besiya beyofuna uncedo ezibhedlela abanye bangaziyela kwii-mobile clinics. Loo nto izonceda nokuvuleka kwamathuba omsebenzi ikakhulukazi kulutsha lwethu.

Isinyathelo endingasithatha njengotishala kumfundikazi, ndingazama ukuhlala phantsi nomfundi ndiqonde ngokuba uziva kanjani njengoba ekhulelwe ndiqonde, nangokuba ukwisimo esihle na ukuba angaqhubeka afunde okanye ofuna uhlala ekhaya abuye kunyaka ozayo. Kwaye ndimazise nangokuba nasiphi na isigqibo asithathayo unawo wonke amalungelo okubana angazithathela yena isigqibo asithandayo esizomvuyisa ekugqibeleni.

Mhlobo, wam, ndiyavuya ukuba ukwazi undithemba ngokuba undivulele isifuba sakho ngendlela oziva ngayo ngokuswelekelwa ngumama. Ibuhlungu, mhlobo wam, into okuveleleyo kakhulu yokulahlekelwa ngumama kanjalo ke bendicinga ukuba uthabathe inyathelo lokubonana noogqirha ekliniki esimahla ukwazi ukufumana uncedo lwabantu abanoxinzelelo lwengqondo. Uzokwazi ukumelana nesimo ojongene naso sokuswelekelwa ngumama. Nam ndiyavuya kakhulu ukuba ukwazile ukuphalaza intlungu yakho kum, nam ndizokwazi ukukunceda.

Mna olwam uluvo kukuba xa kungabakho indawo apho ulutsha lungadibanela khona kudlalwe ibhola, bazivocavoce, babhukude ukwenzela nje ukuba bakwazi ukuzigcina bematasa bengazukwazi ukucingana neziyobisi balibale ngazo. Benze nje izinto abazithandayo ukuthi bangazenza ngexesha labo elisecaleni ngaphandle kokuya esikolweni. Ndiyacinga uba ingabenza loo nto leyo uba bakwazi ukuba bazigcine bamatasa ikhona into abayenzayo ezokwenza intoba ikusasa labo liqhakazile kunoba bahlale behlalele iziyobisi.

Ixesha leCOVID-nineteen belinzima kakhulu kum. Imaski ibingandiphathi kakuhle kakhulu, bendisohluleka ukuphefumla kakuhle ngenxa yokuba ndinengxaki yokuba nomoya omfutshane xa ndiphefumla. Ngoko imaski indenza ndingaphefumli kakuhle, isikhumba sam besiphuma amaqhakuva ngenxa yokuphefumla phakathi kwemaski. Bekungekho kuhle kakhulu kum ngexesha leCOVID-nineteen. Imaski bendingayithandi nje ibingandiphathi kakuhle tu.

Yinto eqhelekileyo lena, mhlobo wam, indlela oziva ngayo xa usandula ukubeleka. Angazisoli ngendlela oziva ngayo, qha wena ukuze wenze imeko yakho ukuba ibe lula, kuzofuneka ukubonane nogqirha, umxelele indlela oziva ngayo, Bazokwazi ukukunceda ngesimo sakho sibe lula.

Andiqondi bayazithemba kangako iinkonzo zikaxakeka xa besengxakini yomlilo. Isizathu sokuba nditsho kukuba zithatha ixesha ukufika xa zibiziwe. Iziteshi zabo ziba kude kakhulu ezilalini ukuyofika ezindlini. Yiyo nale nto eyenza ukuba bancame bazenzela amacebo ngokwabo, ngoba iinkonzo zikaxakeka zifika sekonakele. Yingako bezithathela amanyathelo okuzenzela amacebo.

Njengomfazi ndiyacinga ukuba nam ndinalo ilungelo lokuxelela umyeni wam ukuba andisafunii ukuba nabanye abantwana nangabe yena ezawube esafuna ukuba nabantwana. Izizathu kukuba njengoba sidibene singabantu ababini, singumfazi nendoda, kodwa loo nto ayithethi into yokuba yena kufuneka kumameleke yena yedwa. Naye funeka undimamele ezam izimvo nezam izizathu zokuba kutheni ndingasafuni ukuba nabanye abantwana ukuqhubekeka ngaphambili.

Izenzo zesithethe endizaziyo zezokuba kwamanye amasapho baye banxityiswe izipeletii okweenyangana ezithile emveni koko kwenziwe umsebenzi ukukhulula izipeleti ebenizifakile. Esinye sazo kukuchetywa kwenkqayi kwelo sapho ukuhloniphisa isimo enijongene naso sokuswelekelwa esinye, endisaziyo futhi sesokuba kunxitywe iimpahla zokuzila emveni kwexeshana kwenziwe umsebenzi wokukhululo lwenzila.

Awukwazi ukuthembela kwizinto uzifumana kwi-intanethi xa ufuna ukwehlisa ubunzima bomzimba ngoba kaloku izinto uzifumana kwi-intanethi azixilongwanga, azipasiswanga ngugqirha, azinabungqina zokuba ziyasebenza kwaye awunabungqina bokuba ngubani ozibhalileyo. Ngoko ke kubhetere ukuba uhambe uye kubantu abasebenza, iingcali zokutya abasebenza ngokutya kokwehliswa ubunzima bomzimba. Bona bayakwazi ukuxilonga bakubone intoba ufanelwe kukutya okunjani ukuze ukwazi ukwehlisa umzimba. Kangangoko ke kubhetere ukuba uziyele kubo kunokuba uthathe ulwazi olifumana kwi-internet.

Ndicinga xa kungabakho upapasho kwi-internet, ngoba i-nternet yiyo ekwaziyo ukuhambisa iindaba lula. Singalunqanda ngolo hlobo ulwazi olungachanekanga ngamayeza okugonya.

Xa ndingafumanisa ukuba ndinesifo soxinzelelo lwegazi kungabaluleka kakhulu kum ukuba nditshintshe indlela endiphila ngayo, ndilandele imiyalelo kagqirha ngokuqinileyo ukuze ndilawule esi sifo. Izizathu zokuba ndithethe kanjalo kukuba ndingumntu ozimiseleyo kakhulu ngempilo yam, ndingumntu ozaziyo ukuba ndifuna ntoni, ndingumntu okuthandayo kakade ukutya ukutya okunempilo. Ndingumntu okuthandayo ukuzivocavoca kwaye ke yindlela endibona ngayo intoba kungaba lula kakhulu kum ukuba ndikwazi ukutshintsha indlela endiphila ngayo, ndikwazi ukuba nditye ukutya okunempilo okuya egazini okuzawuhambiselana nesifo esizabe sindiphethe ngelo xesha. Kulula kakhulu kum.